Abantu abadala into indima abayidlalayo ekulondolezeni uma ngabe kwiyimicimbi yomngcwabo ekutheni ibona abasuke bephethe. Iyona asuke betshela labo abanye abancane ukuthi kwenziwa kanjani, indlela kuhanjiswa kanjani. Badlala indima enkulu kakhulu nebalulekile.

Izinto eyidlayo zinomthelela omkhulu emzimbeni womuntu uma ngabe ezinye izinto ziyagulisa kumele ukhethe ekutheni udlani ngoba ezinye izifo hlasimpe ey'fana nama-ulcer ney'lunglelo. Kukhona ukudla okuyivusayo lezo zifo kanti kubalulekile ukukhetha ukuthi udlani. Kanjalo nokukhetha ukudla okunempilo kuyasiza kuphilisa umzimba.

Iseluleko engayinikeza ingane ukuthi okubalulekile ukwazi ukuthi uma usungene kulesi sigaba kumele uy'phathe kahle. Uyinakekele kakhulu futhi nisuke ikwenza kuyisiko elihle nje elikhulisayo elingenisa kwesinye isigaba, koda elingasho ukuthi umuntu akadlebeleke koda ayiphathe kahle.

Izinto engingayisebenzisa izinto zamagugu ey'ngamasiko. Mhlasimpe ngingapheka ukudla kwakudala ukudla lokhu okuwukudla kwesiZulu kwesintu. Ngingasebenzisa nezintsha zesintu kanjalo nangendlela yokugqoka sibe nokuhlanganyela komcimbi wesintu.

Indlela engingaqinisekisa ngayo ukuthi iphrojekthi ihamba kahle futhi iyakhombisa ukuthi iyazwelana nabantu isekutheni ikwenze ngempela lokhu esuke ikuthembisile. Ibanakekele ngempela abantu kungabibikho umuntu ekuzomthembisa into mese ingafezwa, mese ingenziwa. Ibanake abantu ibanake nje kakhulu hlampe inganikela nangokudlala. Abanye abadinga ukuxhaswa lokufunda ukuze beqhubekele phambili benganikelelwa ngokuthi behambe beyofunda ey'ndaweni ey'ngcono eyiphakeme.

Into engasiza umphakathi isekutheni uma ngabe uthembisile ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi isithembiso uyasifeza ukubanikelela ngokudla abadinga ukudla. Kanjalo nabaney'ngane ezidinga ukuyofunda ukuthi iy'ngane kuqinisekiswe ukuthi ziyaya ukuyofunda. Noma ngabe isiqedile e-high school iyaya ey'khungo zezemfundo eyiphakeme. Ukugqugqumezela kakhulu ukuthi even nabaswele bekhone kube khona izinto abazozenza zokuthuthukisa iy'mpilo zabo. Mhlasimpe njengoxhaso lokutshala nje.

Ukubamba iqhaza phakathi komphakathi osuke ulahlekelwe lokho kuyawusiza kakhulu umndeni ubone ukuthi awuwodwa esimeni osuke ubhekene naso sobuzimba. Kanti futhi umndeni usuke ungeke ukwazi ukuthi uwodwa uyithwalele yonke into. Imisebenzi eminingi eyenziwayo bayadinga ukuthi bekhone ukuba khona kwabanye abantu kuyabasiza ukuthi bedlulise. Kanjalo nomphakathi uyasizakala wazi ukuthi impela uma umuntu sekuthiwa akasekho kwaziwe ukuthi akasekho.

Ngicabanga ukuthi imizwa esuke inayo, imizwa yokujabula yokuthi umuntu useyakhula usengena esigabeni esisha.

Ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi libukeke lingcwele futhi lidluliselwe kwabanye ukuthi nabazempilo bayaliphasisa futhi bayalikhuthaza kakhulu.

Kungaba isiko elingathi alibe njengomemulo, kodwa lokuthi nje umuntu liyamkhulisa kakhulu.

Ngicabanga ukuthi kuhle akukuhle ukuthembela kakhulu komunye umuntu, kodwa into enhle ukuthi kube nokubambisana nokuzwana nokusekana. Kodwa hhayi ukuthi kube khona ukuncika kakhulu komunye umuntu akukuhle lokho.